Dibanka di seka-seka gore batsadi ba na le madi a go duela sekolo, dikoloto tse ba nang le tsona le dingwaga tsa ngwana fa ba amogela kopo ya karata ya sekolo.

Sa ntlha, tshireletso ya madi gore karata e sireletsege madi a gago a kgone go nna a bolokegile. Mefuta ya dikoloto le thomelo ya madi gore o kgone go duela dikoloto tsa gago ka nako. Go bapisa mefuta e farologaneng ya dikarata o ka dira se no, o ka bua ka tshenyegelo e e oketsegileng le dikoloto tsa yona, wa lekolola ditlhopho tsa bonno le dipego tsa tshireletso. Wa bapisa ditlhako le mekgwa ya go lefa, wa leba gore dikgetho di tsamaisana le se o se batlang.

Sa ntlha, tshireletso ya madi gore karata e sireletse madi a gago. Mefuta ya dikoloto le thomelo ya madi gore o kgone go duela dikoloto tsa gago ka nako. Go bapisa mefuta e farologaneng ya dikarata o ka dira se no, sa ntlha o ka bua ka tshenyegelo e oketsegileng le dikoloto tsa yone, wa lekolola ditlhopho tsa bonno le dipego tsa tshireletso, wa bapisa ditlhako le mekgwa ya go lefa, wa leba gore dikgetho di tsamaisana le se o se batlang.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke go tlhoka ditlhokwa tse di feletseng, go tsaya dikoloto tse di feteletseng le go sa naya tshedimosetso e e nepagetseng. Go tlhomamisa gore kopo e tsamaye sentle netefatsa gore o tlotla dipotso tsotlhe ka nepo, o tsenya ditlhokwa tsotlhe mme o akaretsa ditsholofetso tsa madi tse di tlhomameng.

Go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto go botlhokwa gore o itse ditšhono le ditlhokego. O thibele diphoso mme o duele dikoloto ka nako ntle le matsapa.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go thusa batho gore ba bapise dikarata sentle, ba tlhaloganye dikoloto le ditshenyegelo mme ba tseye karata e e siametseng bokgoni jwa madi a bone.

Fa motho a batla go bula sekoloto banka e tla ela tlhoko dilo tse dingwe tse di botlhokwa go netefatsa gore motho o tlo kgona go duela sekoloto sa gagwe. Tse di tlwaelegileng di akaretsa madi a gago a kgwedi le kgwedi, hisetori ya gago ya go boloka madi le ditshwanelo tsa sekoloto tse o nang le tsona. Tiro ya gago le dingwaga tsa gago, morokotso wa sekoloto o tlwaelegang o balwa ka go lekanya debt to income ratio e e bontshang karolo ya madi a gago a kgwedi e e tsamaisiwang go duela sekoloto. Go netefatsa gore sekoloto se se siame mo go wena mme se tla se nne kotsi mo tikologong ya gago ya madi.

Melemo ya overdraft ke gore e gofa madi ka potlako fa go na le tlhokego. E thusa go duela ditshenyegelo tse di sa lebelelwang mme e oketsa botshelo jwa madi mo kgweding. Ditsela tse di borai ke gore dikgolego ke morokotso di ka nna kwa godimo, go sa duelwa ka nako go ka senya hisetori ya sekoloto mme go dirisa ka thata go ka tlhagisa kgatelelo ya madi.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka fa o dirisa madi a a fetang ao a adimileng, overdraft di akaretsa morokotso wa go dirisa overdraft interest on the over drone amount. Ditiro tsa go tsamaisa account-o, service fees, ditiro tsa go amogela overdraft . Di ka tilwa ka phetolo ya di-percent-e mo mading ao a adimileng kgotsa ka sekete sa madi ka kgwedi go ya ka molao wa banka. Banka e tlisa ditshenyegelo fa o dirisa madi a a fetang ao a bolokileng mme ditshenyegelo di itlhaola ka sekete kgotsa di-percent-e.

Dituelo tse di duelwang ke banka fa o dirisa madi a mantsi di ka fokotsa madi a gago a a setseng ka gonne karolo ya madi ao a amogelang e ya go duelwa ditshenyegelong. Go fokotsa ditshenyegelo tse o ka boloka madi ka ntle ga go fetisa tekanyetso ya account-o. Duela ka nako gore o se ke wa oketsa morokotso, dirisa tshegetso ya madi a kgwedi le kgwedi go thibela go amogela ditshenyegelo tse dingwe. Ka mokgwa o o thusa go boloka botshelo jwa madi mo account-ong le go thibela kgatelelo ya ditshenyegelo.